Ntate mooki, nna ne ntse ke nwa dipilisi ho ya ka , mme ke di nwa le ka nako e nepahetseng. Jwale ke ile ka tlohella hang ntse ke ikutlwa hantle, mme ke ikutlwa se ke fodile. Empa jwale ha ke sa ikutlwa jwalo, boemo jwale bo se bo le thata. Ha ke sa ikutlwa jwalo ka pele.

Ho ya ka melaotheo ya South Africa, ngwana emong le emong o na le tokelo ya ho ya sekolong hore o imme kapa ha ima. O tswa lelapeng le se lokileng kapa le sa lokang. Mme ho lokile haholoholo hore bohle re ye sekolong ho ba etswe thuto ha e tsofallwe. Le bona baimane bano ba bana ba ileng sekolong, ba ya sekolong ho etsetsa bana bao ba ba immeng bokamoso bo lokileng.

Sene ke tla se etsa ke hore mmuso o thuse diporaefete ka bokgoni ba ditjhelete tse itseng ho etsetsa ha bo nkgono le bo ntatemoholo, kapa batsofe ba feng le ba feng ha ba ya poraefete ba kgone ho thuswa. Hoba lebaka le etsang hore ba se ke ba thuswa ke yona tjhelete eno ba sa e fumaneng.

Ke ne ke founa ke tlo leka ho tlaleha tleliniki ya motseng wa ka moo ke dulang. Esale re ema ho tloha ka hora ya bosupa, empa ha re bone diphethoho. Mme ha ho na le motho a le mong ae sale a thuswa. Jwale ke hora ya leshome, mme ba bang ba batho ha ba tshwanela ho ja hoba ba soka ba nka ntho tse jwalo ka bo tswekere le bo high blood. Jwale ne re kopa thuso re tsebe ho thuswa tleliniking.

Ha ona le ka mohla oo o ka .

Setjhaba se nkile ka hore monna ke nku monna ha lle, empa se lebetse hore monna ke motho wa nama, mmele le moya. Dipolao tsa banna ba ipolayang di nyoloha haholo-haholo naheng ena ya rona South Africa. Lebaka ke hore ha banna ba qala ba lla, kapa ba bula sefuba rona re a ba nyenyefatsa. Mme seo se qetella se bontshitse hore ha re ba nkelle hloohong, mme ba qetella ba ipolaile. Bongata ba banna ba ipolaya bakeng la ntho tse tjena.

Baahi ba mahaeng ba ameha haholoholo-holo tabeng ya tlhokomelo ya bophelo bo botle hoba ba hole le ditleliniki, mme le tsona di-chemist-e ba hole le tsona. Jwale ba bang ba bona ha meriana e ba felletse ho boima hore ba finyelle ditleliniki tsena le di-chemist. Jwale ba qetella hore maemo ao bona a se a sa jeseng di theohelang hohang. Ba se ba kula haholo hoba tsohle tseo ba ho tsona. Hono ka ba bobebe ha ne di ka atametswa pela bona, ba kgonne . Mme le ka mokgo ba jang ka teng ha wa loka haholoholo, mme ke tse ding tsa dintho tse amang bophelo ba bona bo botle.

Ke hoba eletsa ho re mahaeng ke moo ho hlokahalang baoki ba bangata haholo teng, empa ditoropong baoki ba tletse ba bangata. Ba bang ba bona ha ba sa na le thuso. Ho betere ha re tla thusa mona mahaeng hoba ke tsona tse hlokang thuso, mme batho ba bangata ha bana bophelo bo botle.

Mora, jwale ka o so le dilemong tsa ho kena dikamanong tsa lerato, o tsebe hore ho na le dikokwanahloko tseo o tlamehang ho di qoba. Mme ho ka di qoba, o lokela ho sebedisa ntho tse ka reng dikgohlopo mme o se ke wa etsa thobalano. E tle re ka mora dikgwedi tse tharo o tsamaye o ye ngakeng o yo test-a for mefuta ya ditshwaetso e teng. Kgohlopo e thusa ka ho thibella ditshwaetso tsa thobalano le boimana bo sa rerwang. Mme hape-hape tsena tsohle o ka itshireletsa ho tsona ha ebane o sa etse thobalano hohang.

Mananeo a tshehetsang batho ba fokolang ha ho bonolo hore re wa finyelle, hoba bongata ba ona ha ba sa sebetsa le mmuso. Ba emelletse thoko le mmuso ho ba boima haholoholo ho wa finyella. A mang a mananeo ao a lokela ho wa patale, mme tjhelete tsa mananeo di ya bitsa. Mme ha di bitsa jwalo, ha ho bonolo finyelle hoba ha re kgone ho fihlela ditjhelete tseo ba lebelletseng re di patale.

Mmuso o lokela ho tsetela tjhelete e ngata lefapheng la tsa bophelo bo botle ho tseba.

Mmuso o lokela ho tsetela tjhelete e ngata haholo lefapheng la tsa bophelo bo botle ba tsebe ho hira dingaka tse tla re thusang mahaeng a rona ho eketsa lenane la dingaka tse teng mahaeng a rona. Mmuso o hlolwa ke ho patala ditjhelete tse ngata lefapheng la tsa bophelo. Ke ka hoo re bonang hore re sokolang dingaka. Mme mmuso o ka tsetela tjhelete e ngatanyana, wa hira le tsona dingaka, ditleliniking tse ngata re ka se sokole thuso hoba baoki ba tlabe ba le teng mme ba fumaneha ba le bangata.

Eo matsholo a banna a nang le yona ke ho fokotsa dipolao tsa banna tse teng selemo le selemo. Le ho fokotsa tlhekefetso ya basadi le bana. Mehato e ka ntlafatsang ke ho etswa matsholo a mangata, mme matsholo ana ebe bona batho ba bo ntate ba bapalang dikarolo tse kgolo. Hoba ha ho bonolo batho ba bo ntate ba bulehe ho batho ba bo mme, mme ho ka ba bonolo haholoholo hore ha e le batho ba bo ntate ba etsang mefuta ya matsholo a jwalo.

Ka tsela ho funganwang thuso ho tloha qalong ya bolwetse ba hao, ke hore ba qala ba ruta ka bona bolwetse bo tlabe bo o tshwere. Mme ba o bontshe dintlha tsa bolwetse boo bo tshwere jwang? Ba o hlalosetse haholoholo ka bolwetse bo tlabo bo o tshwere. Ba o etsetse moralo wa dijo tseo tlamehileng ho di ja, le di aha mmele tseo o tshwanelang ho di ja ho lwantsha bona bolwetse bo tlabe bo o tshwere. Mme ba o fe le yona dipidisi le meriana, ba o ngolle le nako tlamehileng o di nwe ka yona, le nako le letsatsi. Hape ba be ba nne ba o fe letsatsi leo o tla tlamehang tleliniking ho tla sheba hore na dipidisi tseo ba o fileng tsona ntse di lwantsha kokwanahloko? Ba o thuse le ka ho tlatselletsa kapa ho fa dipidisi tse ntjha.

Mathata ao re wa utlwang haholoholo founela, ke ya batho ba kenelang batho ba bang metseng. Mme ba ba senyetsang, le ba ba utswitseng. Le yona tlhekefetso ya bo ntate ba hlekefetsang batho ba bo mme. Ke yona mehala e re dulang re e fumana.

Meriana ha oe kgetha, o lokela ho ela hloko a na moriana ono o dumelletswe hore o ka rekiswa na naheng ya South Africa kapa hona dimmarakeng? Mme na moriana ono o la nne wa e feta dibotong tse kgolo tse ding tsa baoki hore na ebe moriana o ka rekiswang? Mme le moriana eka e tshwanetseng ho ke moriana o tlabe o tshwerwe ke lefu leno ka nako eno. Ha eba o tshwerwe ke sefuba, o tla kgetha moriana wa sefuba. Ho bohlokwa haholoholo o fumane keletso ho tswa mooki hore ke e feng meriana o tshwanelang ho e nwa? Ebe mooki wa o eletsa ka meriana o tshwanelang ho e nwa.